E tlosa bodutu mme e thusa bana kwa seterateng gore ba tlogele go berekisa diritibatsi le dilo tse di sa siamang, e ka dira le gore o fitlhele dilo tse dintsi tse o sa di itse ka metshameko mme e le botlhale ka metshameko e fapa-fapaneng.

Bontsi ba bana ba batla go tshameka metshameko ka namana ka gonne metshameko ya mo megaleng e dira bana gore ba seke ba sa itekanela ka gonne ba ja dijo tse di sa lekanelang mmele mme ba dulela tsona metshameko e e le mo megaleng mme metshameko ka namana e dira gore bana mebele ya bone ba itekanele mme ba je le maungo le merogo.

Metshameko e e nang le kgaisano ke motshameko wa bolo, ke motshameko yo e le goreng o dira gore mmele wa gago o itekanele mme ke motshameko o e le gore o tiisa le mafatlha, o tiisa le maoto, o dira gore le pelo ya gago e pompe sentle.

E amana ka gonne bana ka bontsi ba sena maatla a go tshameka metshameko ka namana, ba batla go tshameka metshameko mo di ileketeroniking tsa bona mme di ba dira gore ba sa itekanela mebele ebile le ya bone e dule e naganne le tsona tseo.

Ke e ratela ka gore e tlosa bana kwa seterateng gore ba seke ba dira diritibatsi, ba seke ba dira dilo tse di tswileng tseleng mme ka tsela e nngwe ga ke se rate ka gonne se dira bana gore ba seke ba batla go dlala metshameko ka namana se dira bana gore ba phele ba naganne tsone le ge ba le ka gare ga diphaposi tsa boithutelo kwa sekolong.

Ga founu, go tlhokega le data go tsenya game-e eo ka gare ga founu, go tlhokega le le moya.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka go ama jaaka gore ga go dire dilo tse o tshwanetseng o di dire ka fa ntlong, o phela o dutse fatshe fa o di tshameka mme di go dira gore o seke wa ja dijo tse di tshwanetseng mmele wa gago mme di dira gore o palelwe ke go fa le maatla mme nna motshameko o ke o ratang ke wa kgwele ya dinao.

Metshameko ya internet-e gore e tlhoke thata ke gore thata ke yone e thusang gore e tshameke, data ke yone e thusang gore connect-e le mafaratlhatlha a mangwe e dira gore mafaratlhatlha a mangwe a fitlhele le ditsala tse ka tshamekang le tsone mo inthaneteng.

Iphitlhela o sena boroko mme motshameko o ke ona o ka dirang gore o feleletse o tshwarwa ke boroko. Fa o sa batle go reka data o ka se kgone go tshameka motshameko ka gore metshameko e ya internet e batla data.

Metshameko e tokafatsa matshelo a rona ka go re tlosa kwa seterateg, ka go emisa go dira dilo tse di tswileng mo tseleng mme gore metshameko e ya inthanete se ka ya ba teng bogologolo ke gore bogologolwane teng go sena tsa five G.